Xilo xo sungula lexi ni nga ha langutelaka leswaku xa kumeka i bokisi ro lahla mufi hi bokisi ra xilahlo swaku xana ra kumeka na nakambe ni mphakelo wa swakudya leswi hi nga ta swi kuma leswaku swi ta va swi fika kwihi swo fana ni mpupu mafurha chukele munyu katsa ni swilo swin'wana i swin'wana swa swilo leswi mi nga swi langutaka ni leswaku i vanhu va nga ki lava nga ko eka pholisi ya kona eka swilo swoleswo hinkwaswo hi swona leswi ni nga swi langutaka eka pholisi leyi hi nga nikiwaka yona.

Ku va lava hi tirhisaka e ti-app-e to banka swi va leswi swi olovisaka e vutomi bya hina swi endla leswaku swi olova leswaku koti ku rhumela ni mali ku katsa ni ku va lava hi xavaka eka tindhawu to hambanahambana kambe e ti-app-e leti to to banga ti va leti ti endla leswaku hi valava hi kotaka hi ku xava online eka switolo swo hambanahambana leswi va ka swi xavisa online kambe titlhela ti endla leswaku swi olova leswaku hi valava hi kotaka eku kuma mali hi ku hatlisa.

Ku va lava hi endlaka e ndzindzakhombo wa movha i swinene ngopfu nakambe swi va leswi swi hi vuyerisaka ndzindzakhombo wa movha wu hi pfuna leswaku loko u lahlekeriwe hi movha kumbe u yiveriwile u nga ha va loyi u kotaka ku kuma yin'wana kumbe va ku vuyisela e mali ya wena se swa vuyerisa eka vanhu tanihileswi hi swi tivaka leswaku e movha ya mina loko u humelela hi mhangu yo karhi ni nga ha va ni kota eku kuma e movha wun'wana lowu ni nga wu tirhisaka hi ku hatlisa kambe loko u ri hava ndzindzakhombo wa movha loko u languta ni mhangu wo karhi a va koti na ku va ku lunghisela e movha wolowo kambe loko ku ri ndzindzakhombo va kota leswaku va teka movha va yi lunghisa ivi yi vuya yi ri eka xiyimo lexinene.

I tiakhawunti leti to hlayisa mali ti kalaka ti nga hakeriki xibalo ta hi pfuna ngopfungopfu eka ku va hi ti hlayisela e mali ya hina nakambe ti va leti tlha ka ti pfuna leswaku hi va lava hi kotaka eku ya etibangini to hambanahambana hi va lava hi kotaka eku hlayisa mali kambe leti hakelaka e xibalo ti va leti ti endlaka leswaku mali ya hina hi tekeriwa yona swi nga endleka ku ri mali leyi hi yi tirhake ku vava hi tekeriwa yona ivi va ya hakela e xibalo se ni vona onge swi ni mpfuno lowukulu leswaku hi va lava hi kumaka e tiakhawunti leti nga hakeriki xibalo so swi ta endla leswaku mali ya hina yi va leyi kotaka eku hlayiseka.

UIF ya pfuna swinene ngopfungopfu eka vanhu lava heleliweke hi mintirho leswi endlaka yi pfuna hileswaku yi ta va leyi kotaka eku nyika e munhu mali yo karhi kumbe mali leyi a faneleke a ti hanyisa hi yona hi nkarhi lowu a ri havaka e hi ntirho se ni nga ha vula ni ku i yinene nakambe ya pfuna leswaku ku va leyi kotaka eku pfuna vanhu lava nga le vuswetini hikwalaho ka ku heleriwa hi mintirho.

Ni nga ha va loyi ni tirhisaka leti ti-app-e leti hi vulavulaka hi tona ku va loyi ni cincisaka mali ya mina ya South Africa ivi ni va loyi ni yi rhumelaka etikweni rin'wana nakambe xin'wana lexi ni nga ha xi tirhisaka leswaku ni rhumela mali hi ku hatlisa ni nga ha va loyi ni tirhisaka endlelo ra thekinoloji hikuva loyi ni tirhisaka cellphone ya mina ni nga ha va loyi ni tirhisaka eku xava i Bitcoin ivi ni va loyi ni yi rhumelaka munhu wun'wana etikweni rin'wana ni nga ha va loyi ni xavaka AETH Ethereum ni va loyi ni send-elaka e munhu wun'wana leswaku a va loyi a yi kumaka i tindlela leti ni nga ti tirhisaka leswaku ni kote ku va loyi ni rhumelaka e munhu wun'wana e mali etikweni rin'wana hi ku hatlisa.

Ni nga ha va loyi ni tshamaka ehansi ni va loyi ni vulavulaka na yena leswaku kwalaho ka yini a nga hakeli ku ringana tin'hweti ta ivi endzhaku a ni hlamusela swivangelo swa yena leswaku hikwalaho ka yini swi nga ha endleka nkarhi wun'wani a va lwa a tsandzekaka hikwalaho ka swiyimo swin'wani eka nkarhi wa sweswi i ta hakela loko a kuma mali kambe eka minkarhi yin'wani swi nga ha vula leswaku a nga ha swi koti nkarhi wun'wani swi nga ha lava leswaku hi n'wu humesa eka buku ya hina na xitokofela leswaku a nga ha na mali yo va loyi a hakelaka.

Ku xava data hi cellphone swi olovisa e ntirho nakambe swi endla leswaku swi kumeka leswaku swi koteka leswaku u va lowu u kumaka e data xihatla u nga ha xava nivusiku u nga ha xava nkarhi wun'wani ni wun'wani lowu u lavaka ku xava hi wona nakambe ku ni swiphiqo swo hambanahambana malungana ni ku va lava hi xavaka e data kumbe airtime hi selulafoni swi dyelana mali hi ku swi va swi olova leswaku u va loyi u kotaka hi ku xava hi xihatla kambe i swinene swi olovise swilo swo tala vukorhokeri byi va byi ri ekusuhi a swa ha lavi leswaku hi va lava hi ya ka ka munhu nkarhi wun'wani ku nga ha va ku ri vusiku hi vanhu lava hi hi ndzawutaka ivi hi mi byela leswaku hi la ku xava.

Xo sungula lexi ni nga xi hleketaka malungana ni ku xava endhawu i ku ku na vuhlayiseki endhawini leyi ni lavaka ku ya tirhela eka yona kumbe ku yi hirha na xana i ndhawu leyi hlayisekeke i ndhawu leyi ni nga kumaka vanhu leswaku va ta ebindzwini ra mina va ta xava nakambe i ndhawu leyi ya ha hluvukaka kumbe i ndhawu leyi nga ya khale na swoleswo i swin'wani swa swi leswi ni nga rhangaka ni swi languta ni nga se hirha ndhawu yo yo tirhela eka yona kumbe ya bindzu loko ku ri nakambe ni fane ni cheka leswaku i vanhu va njhani lava tshamaka ka ndhawu yeleyo swi nga ha endleka i vanhu va le matikoxikaya i yini leswi ni faneleke ni swi xavisa endhawini yoleyo hi swihi leswi va nga swi xavaka hi ku .

Ni nga vula leswaku nkarhi lowu u faneleke u va loyi u hakelaka e xikweleti xa xichudeni ku nga ha va nkarhi lowu u sungulaka hi ku tirha ha yona loko hi va lowu sungulaka ku tirha ha wona u nga ha va lowu kotaka ku va loyi u hakelaka e xikweleti xolexo nakambe swin'wana futhi hi ku a va fanelanga va va lava tekaka i mali yo tala leswi vulaka leswaku va fane va mpimo wutsongo wa mali leyi a wu yi tirhisa swoleswo swi ta endla leswaku swilo swi famba kahle eka vona ku katsa ni le ka wena.